Ngingazizwa ngishaqekile kakhulu, futhi ngingakholwa. Kungathi into engiyisebenzele kanzima kangaka ishintshe ngokushesha nje, ngingase ngizibuze ukuthi kungenzeka kanjani lokhu, nokuthi ingabe kukhona yini engingakwenza ukukuvimba, kungangizwisa ukudumala, nokucasuka.

Ngijabule kakhulu ngomqondo wokuthenga indlu njenge-investment. Ngiyazibona izinzuzo zikhula ngokuhamba kwesikhathi. Intengo yezindlu ivamise ukukhuphuka, okusho ukuthi imali yami ingakhula kakhulu, futhi ngingakwazi ukuqasha indlu, ngithole imali eyengeziwe njalo ngenyanga. Kuyindlela enhle impela yokwakha incebo yesikhathi eside.

Ithemba nesasasa. Yebo, ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi kuzoba kuhle kakhulu, ngiyakulangazelela ikusasa. Ukukhathazeka, kodwa ngikhathazekile ngemakethe ukuthi ingehla. Ukwaneliseka kwami kuhle kakhulu, ngiyajabula ukuthi sengifinyelele imigomo yami.

Lokhu kungaba yingxongxo enzima, abanye bangase bazizwe bengakhululekile ukukhuluma ngakho, mhlawumbe becabanga ukuthi kusho ukuletha isinyama. Abanye bangase babe nemibono eqinile ngendlela izinto okufanele zenziwe ngayo, okungaholela ezingxabanweni. Inselele engingase ngibhekane nayo, ukuthola indlela yokuxoxa ngalokhu ngendlela ezwela futhi ehloniphayo. Kungadingeka ngiqinisekise wonke umuntu ukuthi angihlose ukuba nomoya omubi, kodwa ngifuna nje ukwenza izinhlelo kusenesikhathi, ukuze kungabi nzima emndenini kamumva. Enye inselele, kungaba ukungavumelani ngezindleko, noma izinketho zomngcwabo. Kubalulekile ukuba nozwelo emibonweni yabanye abantu futhi ngiveze okubalukile kumina.

Ngingaqala ngokuchaza ukuthi, iyini inkundla yemali ephathwayo, nokuthi isetshenziswa kanjani, ngendlela elula. Ngingachaza ukuthi angasetshenziselwa ukuthumela nokwamukela imali, ukukhokhela izinto, nokuthenga umoya, noma ugesi. Ukuqinisekisa ukuthi bayayiqonda, ngingasebenzisa izibonelo ezilula ngokwesibonelo, ngingathi, cabanga ukuthi ufuna ukuthi ukuthumela u-fifty randi kumngani wakho ohlala kwenye indawo, ungasebenzisa loluhlelo lokusebenza ukwenza lokho ngokushesha nangokuphepha. Ngingababuza imibuzo ukuze ngibone ukuthi bayalandela yini, futhi ngibakhuthaze ukuthi nabo babuze imibuzo uma kukhona abangakuqondi.

Yebo, ngicabanga ukuthi amabhange kufanele ayidalule imithelela yezimo zokushaja ze-overdraft, kanye nengozi yokuthembela ngokweqile esikweletini ukuze uphile. Lokhu ngikusho ngoba, ulwazi lwamakhasimende kubalulekile ukuthi aluqonde ngokugcwele, ukuthi isebenza kanjani i-overdraft, kanye nezindleko ezihambisana nayo. Lokhu kubasiza ukuthi benze izinqumo ezinolwazi ngokuphatha imali yabo. Okunye futhi, ukuvikela amakhasimende, lokhu kudalula izingozi zokuthembela ngokweqile ku-overdraft, kungasiza ukuvikela amakhasimende ekungeneni ezikweletini ezingadingeki.

Ngingathanda ukungadingi ukubhekana nanoma yiziphi izindleko ezengeziwe, noma ngabe i-overdraft enemali encane yonyaka, ingabonakala ithandeka ekuqaleni. Izindleko ezengeziwe zihlala ziyizindleko, lokhu ngikusho ngoba noma ngabe incane kangakanani imali yonyaka, kusazoba imali okufanele uyikhokhe ngokuhamba kwesikhathi. Lezo zimali ezincane zingakhula. Okunye, ukugwema isikweleti lapho okungadingeka ukuthi ubone i-overdraft, futhi ungangeni eskweleteni. Ukuthembela ku-overdraft njalo, noma ngabe imali encane, kungaholela ekutheni ujwayele ukusebenzisa imali onganayo. Ukulawulwa kangcono imali uma ungadingi i-overdraft, kusho ukuthi uphatha imali yakho ngendlela eyanele, ukuthi ungadingi imali eyengeziwe njalo.

Akukholakali ngempela, ngiphelelwe umsebenzi. Manje senzeni? Lokhu kuyesabisa kakhulu. Ngikhathazekile ngempela ngokuthi sizoyikhokhela kanjani irenti, nokudla. Into yokuqala okufanele ngiyenze, ukuthola ukuthi ngingafaka isicelo se-UIF yini? Ngiyakhumbula ngikhokha kuleyo nkokhelo njalo ngenyanga. Ngizocinga iwebhusayithi ye-UIF ngokushesha, noma ngibafonele ngomuso ekuseni. Ngidinga ukuthola ukuthi yini edingakalayo ukuze ngifake isicelo, njengemibhalo edingakayo. Ngiyethemba ukuthi inqubo ilula futhi ngeke kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuthi siqale ukuthola usizo. Nginovalo ngempela ngalesi simo, ngiyathemba konke kuzolulu.